Maikarabelo a monna le mosadi lenyalong ke hore monna a hlokomele mosadi, a mosebeletse, a mo hlomphe, a mo ahele ntlo monna, a etse hore letsatsi le letsatsi hona le sa ho ja ntlong. Mme maikarabelo a hae yena lenyalong, mosadi ka hoo. Ke ho etsa ntate hore ha be ditshila, ntate ha fihla hae o ya ja, ntate o hlokomelehile ho ya ka tsela ena tlameha o hlokomeleha ka teng. Ntate ha fihla ka tlung, o fihla ntlo e moya. Ke maikarabelo a le ho hlomphana lenyalong ke maikarabelo a bona ba le babedi. Le ho ratana le ho hodisa bana ba bona ka lerato le hlompho.

Ee, ntse ke di tsamaya. Empaneng ha ke fumaneha, akere ha re sa fumaneha jwalo ka ne re fumaneha hane re dula mahaeng empa ke a di tsamaya ha re fumaneha. Bohlokwa ba teng ke ho tseba, ke ho tshwarisana le lelapa. Le ha le sa bone ka leihlo le le leng empa le kgona hona moo dikopanong tseo tsa lelapa le lokise jwalo ka lelapa, jwalo ka bana ba motho, le lefahla le sa bona hantle. Nna ntse ke di tsamaya ebile nna ke bona di ntse di le hantle empa ha ke sa di tsamaya jwalo ka ne ke di tsamaya. Akere o fumane jwale hore mosebetsing re kena ka nako tsa bosiu, hoseng, dinako tse fapaneng. Jwalo nakong eno bona If nako eo ba e behileng ka yona ke tlabe ke fumaneha, ke hona ke fumanehang. Ke a ba ngolla, ke a ba bolella hore ke tla fumaneha ke fihle. Tsona di bohlokwa ho feta, di tshwara lelapa hore le se ke la arohana.

Okay hee Lerato. Ka hore Thato wa nyala, ne ke kgalla re pheheng setampo, re se tshele lebese. Re tlo pheha setampo re se tshele lebese, re se tshele botoro, re se tshele aromat-e. Nama ya rona re e kenye setofong, re e tshele di-spice ha qeta re e tshele, ha se re qeta ho e pheha mane re phete re e kenye ka hara sauce. Ke tlo etsa sauce e nngwe ya barbercue and sweet chilli, ke di kopanye, ha re qeta re e kenye ka mono re phete re kgutlisetse ka hara oven. Re tla etsa beetroot-e ya rona, beetroot-e ya rona re tla e tshela eiye, re e tshele re ska e tshela mayonnaise. Mokopu wa rona re tla o tshela cinnamon, re o cut-e di-block-o, ebe di block-o. Ebe re tla pheha le parsley, re tla pheha le parsley ya rona. Re tla e etsa ka tsela e re tlwaetseng ho e etsa ka yona.

O ka etsa, ha o rekisa dijo tsa setso o di pheye, ha qeta dijo tsa hao di ske di a bata, di ske di a bata dijo tsa hao di dule di tjhesa. O rekisetse batho ba ba dikonterakeng, batho bana ba dikonterakeng ke bona haholo batho ba ratang dijo tsa setso. O rekisetse bona bo mme bana ba fetang bo toropong, o ba rekisetse. Oe behe kantle, o beye poto e ntle e kgolo e ngotsweng mane dijo tsa hao. E tlo tseba ho kgaba, e tlo tseba ho hula mahlo a batho. Batho e re ha ba feta ba bone, ba utlwe le letsuka, ebe lona le ba bitsang la dijo. Ba iphumane mono ha ba tlo reka mono, ba ba feta feela ba ipone ba se ba reka.

Nna ke rata motoho wa mabele, o bodila, o tjhesang, o monate. Wa bona ehlile o fumane ona motoho ono o bodila, o be bodila ha monate, o tshele tswekere. O se ke wa ba sweet-e haholo empa o be hantle feela. O fumane o tjhesa ke itjella ona ha monate ebileneng mabele ano o wa, o entse tomoso ya teng pele, o qadile wa etsa tomoso. Then wa e beha tomoso ya hao ya ba bodile a monate. Wa etsa motoho wa hao, wa o pheha, wa o beha mono. Qeta mono wa o tshela dikotlolong wa o ja monate.